Tshomo tse monate tse ke hotseng ka tsona ke ya madiepetetsane le ya kgodumodumo.

Rona motseng wa rona re tshepile mokhanselara. Ke yena ya rarollang mathata le diqaka tse ka hare ho motse mme e o ya kgola motho wa teng.

E, kgwebo ya ho rekisa dijo tsa setso e ka atleha hobane ka hara naha ya rona re na le ho etelwa ke merabe e fapaneng. Mme e thabelang ho ja dijo tsa rona tsa setso, mme ka tsela eo ke tsela e hodisang kgwebo kapo e atlehisang kgwebo e hole.

Dijo tsa di-takeaway ha di na dimatlafatsi tse hantle hobane ke dijo tse tla fumanang hore ba nako di pheuwa ka dikgase, e leng horeng dikgase ke disebediswa tse etsang hore dijo di butswe ka pelenyana. Mme le dijo tsa teng ka ha motho wa teng wa ba le kgwebong, wa fumana dijo tsa teng e le dijo tse leng horeng di di hodisitswe jwalo ka tapole e fapane haholo le ya setso. Tapole ya setso ke tapole e holelang mobung hantle empa tsa di-takeaway. Ke ditapole tse leng hore di hodisitswe ha di ya ikholela hantle ka tlhaho, mme le dijo tsa dijo tsa setso ha di pheuwe di ha di na mafura a mangata le ntho tse ngata tse leng horeng ha di na le di di na le dimatlafatsi tse .

Tjhe, ha ke dumellane le yona hobane matsatsing a jwale bo malome bo rangwane le batho ba bo ntate ba phelang ka hore lelapa le nang le bo nkgono. E ba batho be eleng horeng boholo ba nako ba ba le tlhekefetso haholo hodima bana. Ekaba tlhekefetso tsa mefuta e fapaneng ya ho shapa bana le tlhekefetso ya motabo, ho sa natse hore ngwana ke wa moshanyana kapo ke wa ngwanana na.

Tjhe, nna ho ya ka maikutlo, a ka ke bona e le taba e sa lokang hobane e ama haholo moruo wa naha ka tsela ya hore ditheko ho tseo ba rekang ka tsona ka ho rona ka mona. E ba ditheko tse tse fatshe mme ba di nke ba lo di rekisa ka ditheko tse hodimo ka ka ho mose. Rona re sale re lahlehetswe.

Ha se ntho e tlamehang ho etsuwa ke rona feela hobane re le batho, re ka fapana ka ka merabe empa re ntse re le ntho e le nngwe. Hase ntho e tlamehang ho etsuwa ke rona feela feela mara ke tsela e ntle ya ho phedisana le batho ba bang.

Lebaka baka la ho phehela malamohodu kantle. Ke ho ba le ya taba ya ditshintshi tse ngata. Mme le ho sebedisa letswai feela e le sona senoko sa ho pheha malamohodu. Ke ona o fang malamohadi malamohodu, tatso e monate le phepo e ntle.

E, ho bohlokwa ho tsetlanyela meetlong ya rona, hobane tsela e re hotseng ka yona re hotse re latela meetlo le tsela ya ho etsa dintho. Jwalo ka Basotho.

Mmangwane ke ngwanabo mme. Mme rakgadi ke ngwanabo ntate jwale ka bokgutshwanyane, mmangwane e emetse mme rakgadi o emetse ntate.

Sena se bakuwa ke nako e re phelang ho yona. Le ditikoloho le dibaka tse re phelang ka hare ho tsona, haholo jwang ntlheng ya taba ya mesebetsi. Mo e leng horeng mesebetsing, boholo ba nako puo e re e sebedisang e ba e ba sona senyesemane. Ke ke wa fumana ha ho le bobebe makgowa a tseba dipuo tsa rona tsa se-Africa. Mme ke ka hona ke reng ke tikoloho hobane motho o tloha o phela ka hare ho tikoloho eo ho etsuwang jwalo.

Taba e ka lwantshang ntlha ena ya ya bokamoso bo lerootho. Ntlha ya pele ke ho fokotsa ditamene tse ngata tse ka hare ho motse le tshebetso, le ho eketsa tshebetso e matla ya sepolesa.

Ho masea e e tloha e le ntlha ya ho sireletsa ngwana hore a se ke a a habola. Mme hape e nngwe le hore a se ke a kenelwa ke mafu ha bobebe, a se ke a wela le phuwana.

Sa ditlamatlama tsa Sesotho se hlapang lefifi alo, boholo ba nako e sebedisetswa ho hlapa sefifi.

Re ka sola batjha hobane ke bona batho be leng hore boholo ba nako ba kgahlwa. Mme hape ke bona batho be leng hore ha ba itsebe hore ba eme kae le ha e le hore ba tseba hore ba tswa kae empa ha ba na le hore na ba eme kae.

Sehwapa se monate ke sa lebenkeleng hobane, se na le dinoko tse ngata tse monate le sa hae se monate. Empa ha se monate haholo jwalo ka e sa lebenkeleng hobane sa hae se etswa ka letswai feela.

Rona ka mora lefu, re tlosa sefifi ka tsela ya ho hlaba nku, mme ka nku eo, nyoko ya nku e kopantshitswe le lekgala re hlapa ka ka ona metsi ao. Mme ka mme ka tsela e jwalo, ha re qeta ho kuta. Re hlapa ka ona ka ona metsi ao mme ka tsela e jwalo ka ha se re tlositse sefifi.